Ke tsela ya hore nako enngwe le enngwe e o e tholang, o tsamaye o lo mo hlwela hore o ntsa ya jwang. O mo fe dijo ka nako, metsi ka nako le tsona dipidisi ka nako.

Tjhe, hobane ha o ka fihla dipetleleng monana neng neng o thola motsofe a eme ka morao rao moleng. Empa motjha a eme ka pele pele wa ntsha hore ha a thole tshebetso e ntle hohang. Mmuso le ona ha o etse letho ka ha o hlwele dipetlele mona, hore ebe metsofe e hloka kalafo e hlokahalang na.

Ke nahana hore mmuso o tlameha ho rekela dipetlele le di-clinic-i dikoloi. E re ha motsofe a ikutlwa a se hantle kapa ha batla ho ya clinic-ing, e be o founela feela clinic-ing kapa sepetlele hore koloi ena ya batsofe e tlo mo lata.

Ha o shebile dikoloi tse ding di nyane ka ha ha o kena ka hare, o tlameha o koba mangwele. Ka hoo, ke ne ke nahanne hore batsamaisi ba dikoloi ba lokela ho atolla dikoloinyana tsa bona hanyane fela. Hore batsofe ha ba kena ka koloing. Ba se ka koba mongola haholo, ka ha ke yona e etsang masapo a bona a se dumele.

Nka rala time table mme ka e petjha monyakong wa hae, hore ha a tsoha fela ayo hlokomele monono. Ebe ka nako a tlamehang ho ya sepetlele ka yona ha lebale.

Tjhe, ha wa loka ka ho bona dingaka tsa mmuso ka ha dingaka tsa mmuso di iketsetsa tshebetso tsa bona fela. Ke nahana hore mmuso o tlameha ho etsa sepetlele sa poraefete teng, mo yang maqheku fela kapa yona metsofe.

Ke nahana hore re tlameha ho eletsa batsofe, ho ja dijong tse matlafetseng, le ho ikwetlisa hore mmele ya bona e dule e matlafetse.

Ha re shebile mehla ya kasheno ha e sa tshwana le ya kgale. Ka hoo, ke re ho ya ka setso sa rona ho ka ba le dintho tseo ke di tjhentjhang. Ekaba dijo kapa tlwaelo kapa ona moetlo.

Ee, o tlameha o lokela ho shebana le bophelo ba hao ka ha batho bo tlameha bo ho thweng o ba hlokomele, bona se ba shebane le bophelo ba bona, ba qeta. Wena e se le wena hoo ho shebana le bophelo ba hao, e seng ho shebana le batsofe ba ileng ba shebana le nako le bophelo ba bona ka nako tsa bona.

Ee, ba phela hantle mahae ka ha mahaeng ho kgutsitse. Ha hona lerata la ka toropong. Dintho mahaeng mona ha di tshwane tsa toropong. Bophelo ba teng bo iketlile, mme batho bana ba batla ho ja tjhelete ya bona ya pension. Ba iketlile bophelong bo iketlileng, e seng bo tatileng ba makeisheneng.

Ke nahana hore re le setjhaba, ra tlameha ho tlohela batsofe, ba hlekefetswe. Ka hoo, dintlong tsa bona re lokela hore ba be le diphala tseo e tlareng ha ba utlwa mokgwathatsa fela ka hara ntlo, ba be ba di letsa. Ebe re potlakela ho ya hlwela hore etsahalang.

Dumelang tjhaba sa Thesele. Ha re kopane mona tjena, ke kopano e bitsweng ke nna. Re tena re kopana mona mabapi le tlhokeho ya metsi le motlakase. Mme nthwena ke nthwe re sa e thabeleng haholo ka ha e ama batsofe ha bohloko, ka ha batsofe ba bang ba sebedisa motlakase hore ba je, ba hlape kapa ba nwe tsona dipidisi, ka ba keke ba nwe dipidisi, ba sa ja. Mme ke nahana hore nthwena e re hlokela ho ithibela ka pelenyana.

Nka qala pele ka ho mo isa clinic-ing e le ho bona hore o tshwerwe ke eng. Ha clinic-ing teng ba hloleha teng, ke tla mo isa ho nkgekge. Teng yena o tla di beha fatshe mme a bone bothata.

Ntate mabotlolo ana o fihlang o dula o a tshwere mona na, a tshwere meriana e ke sa e tsebeng. Ke nahana ho re a loka ho wena bophelong ba hao. Ka seo re lokela hore ha utlwa eka o na le bothata. Re ye mane tliliniking, mohlomong ba tla o fa thuso eo o e hlokang. E seng mabotlolo ana na.

Tsona ha di ngata ntho tse etsang hore ke tswafe ho tjhakela batsofe. Empa e nngwe e e ntenang haholoholo. Ke hore batsofe ba lebala ka seo, ba tla o etsa tsotsi. Motho a be sa lebetse, ho beile ntho kae, ebe o re o e utswitse.

Nka ya ho motho eo a hlokomelang batsofe. Ra buisana ka ditsela tse ntle tsa ho hlokomela batsofe. Ebe ha sa di phethe, ke a mo hopotsa hore na motswalle wa hopola re buile kang.

Ha ba re rute hore re behe pelo sekotlolong. Ka hoo, ke nahana hore sena se bohlokwa haholo ho beha pelo sekotlolong ha o hlokomela batsofe, ka ha ba na le ho ho ipuela dintho ba bapala. Ebe rona re di nka ka pelo.

Ke bona e le ntho e sa lokang haholo. Hobane batswadi ba hlora, ba hopola bana. Ka hoo, ha ya loka hohang. Hape batswadi ke bona ba tsebang ho hodisa ditloholo ka tsela e nepahetseng, ka ha le nna ba nhodisitse ka tsela e nepahetseng.

Nka tsoha hoseng ka ka mo behela metsi a ho hlapa. Ka mo futhumalletsa dijo a di thole, di futhumetse. Ebang di le siko, ka di pheha. Mme ha ke qeta ka mo fa dipidisi tsa hae.

Ho na le dikolo tsa maqheku tse kenang hara motshehare tse qalang hoseng le hara motshehare. Nka eletsa leqheku la leqheku la heso kapa ona motsofe ho ikela sekolong seo. Nakong tseo ke tla be ke le mosebetsing ka tsona. Ka ha ba hlokomelana mono. Mme e re ha ke kgutla, a ba hlokomelwa ke nna.

Ee, a haufinyana haholo motseng wa heso. E ka ba dimitara tse mashome a mahlano feela ho tloha lapeng.

Ke nahana hore hosane re etse letsema. Batho ba tlo sebetsa hore nkgono a kgone ho sebetsa le batho ba setjhaba hape.

Hobane batjha ba dumela hore metsofe e roma haholo. Ha qeta ha e patale. Ene mehleng ya kasheno, ha hona nthwa mahala.

Ho tla ya ka mosebetsi hore ke o jwang. Ba bang pension ya bona e lekane, empa ha e le ya ba bang e fela ka pelenyana. Ka ha motho pension ya ha e fela a na le dilemo tse pedi a ituletse hae.

Ke nahana hore ee, re lokela ho ipehela tjhelete ya pension-e. Ka ha motho e mong le mong o na le mabaka a tjhelete ya hae. Le ha ekaba ngwana hao, molekane wa hao kapa motswalle wa hao. Empa motho e mong le mong o na le mabaka a tjhelete ya hae.

Mmuso o tlameha hore o shebe batho ba nang le dilemo tse mashome a supileng ho ya hodimo. Mme batho bao ha ba kena ka di-shop-ong, ba ntshe mekitlane ya bona. Ka ho etsa jwalo, e le bopaki ba hore ba na le dilemo tse fetang mashome a supileng. Ebe batho bao ba nang le dilemo tse mashome a supileng ho ya hodimo, ba reka dintho ka theko e fatshe e le hore ba tle ba kgone ho ba le dijo, motlakase, metsi, jwalo .

Ba ba tshwere hantle haholo ka ha hoseng, ba tsoha, ba bese ditofo. Hore metsofe ya hae tsoha e fumane e ho futhumetse. Ebe ba ba beela le metsi a ho hlapa, hore metsofe e hlape ha e qeta ho tsoha. Ha ba qeta ba ba etsetsa le dijo tse monate tse futhumetseng, ba be ba fe le dipidisi tsa bona.

Ke ntho e utlwisang bohloko haholo hoba metsofe ena ha e sa thola tjhelete ya bona ya modende ba utlwa bohloko ebile ba bang ba bolawa ke pelo. Ke nahana hore nna nthwe ke tlamehang ho e tjhentjha ke hore, metsofe e se ka nna ya kenela medende ka ha ha di re tshware ka ho tshwana ntho tse.